I-Movember iqwashisa ngomdlavuze wendlala yesinye, kanye nezinye izinkinga zempilo yabesilisa, nokugqugquzela amadoda ukuthi akhulise amadevu njengenyanga kaNovemba. Lokhu kuveza okubonakalayo okuhambisana nemikhankaso ehlotshaniswa nezimo zokuqonqelela imali, ukusiza ukudonsela ukunaka kokubaluleka kokuthola kunesikhathi, nokuvimbela.

Kulesi simo sokucindezeleka okukhulu, ukubonisa ukuthula, ukusebenzisa ulwimi olulula, nokuqaphela imizwa yengane kubalulekile. Gxila ezidingweni ezisheshayo zengane, kuyilapho oqiniseka umndeni wabo ukuthi usizo lusendleleni.

Ukuhlolelwa i-HIV, ngisho noma uzizwa uphilile kubalulekile, ngoba ukusheshe utholakale kuvumela ukwelashwa ngokushesha, okuholela ekuphileni ende, nempilo engcono. Ngaphezu kwalokho, ukwazi isimo sakho kusiza ukuvimbela ukusulelana ngokungenhloso kwabanye. Ukuhlolwa kwe-HIV nakho kubalulekile ngoba, ukutholakala kusenesikhathi, nokungenelela kusenesikhathi kubalulekile ekulawuleni i-HIV ngempumelelo.

Imikhuba yokuhlanza okungokomoya ngemva kokugula ihlukahlukene, kodwa ngokuvamile ihilela ukususa amandla acatshangelwayo amabi noma imimoya okungenzeka ibe nomthelela ekuguleni. Imikhuba efana nokuhlanzwa kwamanzi, ukuhlambalaza ngamakhambi, noma ukucula, kuvamile kuwo wonke amasiko, okuhloswe ngawo ukubuyisela ibhalansi, namandla amahle emzimbeni, kanye nasengqondweni nomoya womuntu.

Ukuze akhulume ngokuphumelelayo nomfundi ocindezelekile nokhathazekile nabazali bakhe, umhlengikazi wesikole kufanele anikeze ukukhulumisana okucacile, okuzolile, nokuqinisekisayo, nokuqinisekisayo, esebenzisa ulwimi olulula, nokubonisana uzwelo. Kufanele futhi babandakanye abazali ohlelweni futhi baqinisekise ukuthi bayaziswa ngalesi simo nanoma yiziphi izinyathelo ezidingekayo.

Isizathu engisibona kuyisona esenza abantu abagulayo abangekho esimweni esiphuthumayo, bengene emagumbini abantu ezimo eziphuthumayo, yingenxa yokuthi basuke benqena ukubamba olayini ababakhona emtholampilo, kanye nasezibhedlela, befuna ukusizwa ngokushesha, noma bengaguli kakhulu. Lokho kwenza-ke isimo somuntu ogula kakhulu sibambezeleka ekulashweni ngenxa yokuthi ongaguli kakhulu wuye osethathe indawo yakhe egumbini labagula kakhulu.

Umbono wami ukuthi, kwizimo engike ngabhekana nazo emtholampilo kanye nasezibhedlela zahulumeni mayelana nabantu abaphila, abagula ngokwengqondo, inqalasizinda ayikho. Okuholela ekuthenini uthole abanye bahlanganiswe ngezifo zabo ezahlukahlukene kodwa bahlanganiswe endaweni eyodwa, okuholela ekuthenini uthole iziguli ezinye sezilimazana. Ngenxa yokuthi esinye isiguli sigula ngaphezulu, sinamandla and siyalwa, utholukuthi lezezinye azinawo amandla okulwisana nalesiguli. Ngenxa yengqalazinda-ke nosanhlalakahle abangabaningi, kuke kuliholele ekuthenini bengakutholi ukulashwa ngendlela okuyiyona kulezi khungo lezi.

Umbono omuhle lo osuke uqalwe isikole. Umbono omuhle ukuthi kugqugquzelwe izingane noma intsha ukuthi iqale izifundise amakhono okutshala nokuzimela ngokwezemvelo. Amakhono abangawathola la, ukufunda ukutshala, ukufunda ukunakekela umhlabathi, nokunakekela izithelo eziphuma kuwona umhlabathi. Bengaphinde befunde namakhono okuthenini ingadi, ima isinkulu, bekwazi ukuhweba, ukuhwebelana nomphakathi ngazo zona izitshalo lezo. So, into ekanjena igqugquzela ekwakheni abalimi bakusasa, abangakwazi ukuvula amabhizinisi azothuthukisa imiphakathi ehlukahlukene ngokwezolimo nangumakhono abo.

Ziningi izinqinamba ezibhekene namadoda langaphandle, eziphatha ukuya emtholampilo, ukuba nogqozi nofuqufuqu lokuya emtholampilo, ukuba nogqozi nofuqufuqu lokuthola usizo lokusekwa uma enezinkinga abhekene nazo, ngoba emphakathini kunale sisho esithi, indoda kayikhali, ifela ngaphakathi. Uma uyindoda, kuwukuthi uyakhala, noma ukhuluma ngezinto ezikuhluphayo, nezikuhlukumezayo, ikakhulukazi emphakathini, ubukeka njengomuntu wesilisa ontekenteke, okungelona iqiniso lelo. Amadoda azothola esefukamele inzondo nentukuthelo eningi ngaphakathi, ngenxa yokuthi asaba ukuthi abantu bazothini uma ekhuluma ngezinto eziwahluphayo emoyeni, kanye nasemphefumulweni. Lokho kwenza kube nezigameko eziningi lapho amadoda ezithola khona esenza izinto abengeke ezenze, ngenxa yokuthi anengcindezi yokuthi awakwazi ukusho ukuthi yini ewaphethe kabi ngaphakathi.

Iziguli noma abantu abayizithuli bazithola bebhekene nezingqinamba eziningi emphakathini, uma befuna usizo ezindaweni ezinjengemtholampilo, kanye nezibhedlela. Ngenxa yokuthi abanabo abantu abakwazi ukukhuluma ulwimi lolu labo olukhuluma ngezandla, noma abanabo abantu abaqeqeshelwe ukuthi bekwazi ukwamukela, bephinde bexhumane nabantu abayizithuli. Lokhu kudala ukuthi kwesinye isikhathi bengakwazi ukuhambela ezikhungweni ezinje, noma uma behambelile kuzona izikhunga ezinjengemtholampilo, bengalutholi usizo olufanelekelekile ngenxa yokuthi abanabo abantu abazokhuluma nabo, noma bazobachazela ukuthi, inkinga yabo ikephi, isukaphi and igcina kephi, iqale nini.

Indlela enhle engiyibona engakhuluma nayo nomngani, ukuthi ngimbonise isexwayiso lesi esithunyelwe ngokushuthwa kwe-COVID-19 booster, ukuze engaziboni esewela eweni, kuwukuthi uthumela lomqhafazo kwabanye abantu, abangeke bembonise, abazomriphotha noma bazombika kwiziphathimandla ukuthi usenze into ekanjena kanje, okuyiyona engavumelekile, futhi esixhwayiswe ngayo ukuthi akufanele siyenza. Lokho kuzomenza ukuthi azame ukubona iphutha lakhe, ebuyekeze nesinqumo ade sesithathile ngokushutha ephinde abelane nami into engavumelekile ukuthi ithunyelwe, noma isabalaliswe emphakathini. Ngingamcela aphinde ayidilithe, noma ayisuse esayidini lakhe, aphinde nami ngiyisuse esaydini lami, ukuze sobabili singazitholi sesisenkingeni esenza siphambane nomthetho obekiwe.

Isikhathi eside sokulinda kweziguli emtholampilo kanye nezibhedlela, kungabeka kakhulu impilo yabagula kakhulu, abadala, kanye nezingane engcupheni. Ngenxa yokuthi babamba olayini abade, bengalutholi usizo, nokunakwa ngendlela, abanye ngabe ngaze bephangalale, bebe ade bangaluthola usizo ngokushesha, bethole amandla ukuthi bebuyele esimeni. Kodwa isikhathi sokulinda eside sidala ukuthi ezinye iziguli zibe nezingqinamba ezingathatha ukuphila kwabo abanye. Lokhu-ke kuyinto engeyinhle emphakathini, kanye kubantu abadala, nezingane.

Ukuze umfundi engaziboni, ngingamboni esewela enkingeni, into engingamenza yona ukuthi ngimenze ehlise umoya, ekwazi ukuphefumula ngendlela, ukuze engazizwi acindezelekile enqanyukelwa umoya. Lokho kuzomenza amaphaphu engabiphezulu, ehlise umoya, mase siyakwazi ukumnaka ngendlela, simdlulisele futhi endaweni ewumtholampilo, la akazothola khona usizo olumfanele, mina as umhlengikazi wesikole engekwazi ukumnika wona. Kodwa okokuqala, ukumehlisa umoya, ngimenze ephufumule kahle, ukuze engagcindezeleki, ngimgade ukuthi ethathe umoya ngendlela ezomvumela ukuthi ephefumule ngendlela ehlelekile.